Mo-Aforika Borwa fa dibanka di amogela kopo ya karata ya sekoloto gantsi di akanyetsa dintlha tse di jaaka dingwaga tsa mokopi lotseno lwa motsadi kgotsa lwa motlhokomedi le bokgoni jwa go kolota. Ditlhokego tsa sekolo le kamano le banka. Mofuta wa dituelo tse di letleletseng mo karateng ya sekolo go obamela melawana le melao ya banka ya Aforika Borwa malebana le diakhaonto tse di nnye.

Fa o tlhopa karata ya sekoloto akanyetsa dikelo tsa morokotso, dituelo. Dituelo selekanyo sa sekoloto dipeelano tsa tuelo dikarolo tsa tshireletso le kamogelo. Bapisa mefuta ya dikarata leina la moabi, mme o bala ditshitshinyo go bona e tshwanelang ditlhoko tsa gago.

Maduo a gago a sekoloto le hisitori ya gago ya sekoloto di na le seabe se se golo mo dikopo tsa karata ya sekoloto kgweetso ya maduo a sekoloto. Maduo a kwa tlase a ka nna a dira gore o gannwe kgotsa o nne le morokotso o o kwa godimo ditlamorago tsa hisetori ya sekoloto. Dituelo tse di thari tiriso e e kwa godimo kgotsa dikopo tse dintsi thata di ka utlwisa botlhoko go tokafatsa sekoloto duela dikoloto ka nako bolokwa tiriso ya sekoloto e le ka fa tlase ga eighty percent tlhola dipegelo tsa sekoloto go bona diphoso tila go dira kopo ya sekoloto se se ntsi ka nako e le nngwe.

Diphoso tse di tlwaelegileng tse o tshwanetseng go di tila netefatsa gore dintlha tsotlhe mo kopong ya gago di nepagetseng, ebile di feleletswe. Go dira kopo ya dikarata tse dintsi tsa sekoloto ka nako e le nngwe seno se ka ama maduo a gago a sekoloto ka tsela e e sa siamang. Dikeletso tsa tiriso e e borethe tlhola pegelo ya gago ya sekoloto tlhomamisa gore ga gona diphoso dipe tse di amang maduo a gago. Tlhopa karata di e tshwanelang ditlhoko tsa gago akanyetsa mekgwa ya gago ya go dirisa madi le mekgele ya gago ya madi.

Go bala le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ga o dira kopo go botlhokwa thata itse seo tsenang mo go sone melawana le maemo a tlhalosa melao dituediso dikelo tsa morokotso le dikotlhao tse di amanang le karata ya sekoloto. Go tlhaloganya dilo tseno go go thusa go dira tshwetso e siameng.

Go itse go dirisa madi le go ikgalemela go botlhokwa thata go dira ditshwetso tse di botlhale tsa karata ya sekoloto. Go itse go bala le go kwala go go thusa go tlhaloganya melawana ya karata ya sekoloto. Fa go ikgalemela go netefatsa tiriso e nang le maikarabelo le dituelo ka nako mmogo di go naya maatla a go laola dikarata tsa sekoloto ka tsela e nang leng matswela le go tila kgatelelo ya madi.

Dibanka gantsi di akanyetsa ditlhokego tse di latelang fa di amogela kopo ya sekoloto maduo a sekoloto le histori lotseno le go tlhomama ga tiro kabo ya sekoloto go lotseno tshekatsheko ya go kgona go duelela hisetori ya sekoloto le baadimisani ba bangwe. Morokotso wa sekoloto sa sa go simolola gantsi o palelwa go ikaegile ka madi a setseng mo akhaontong ya sekoloto. Seelo sa morokotso se go dumelanweng ka sone fa sekoloto se amogelwa paka ya nako e morokotso o palelwang letsatsi le letsatsi kgwedi le kgwedi.

Melemo le dikotsi tsa lefelo la go ntšha madi a mantsi. Melemo e fana ka phitlhello ya nako e khutshwane ya ditšhelete ga go tlhokagala. E ka thusa go laola maemo a tšhoganyetso a kelelo ya madi. Gantsi e fetoga fetoga le maemo go ya ka ditlhokego tsa madi a nakwana. Borai gantsi e tla ka dikelo tse di kwa godimo tsa morokotso kgotsa dituelo e ka baka dikoloto fa e sa laolwe sentle. E ka ama maduo a sekoloto fa e sa duelwe ka nako.